Ga ise mo botshelong jwa me ke a palama sefofane, mme nka rata go ka palama sefofane.

Nna toro ya me ke go ipona ke palame sefofane, ke ya lefatsheng kapa nageng e nngwe.

Sa ntlha se a tshwanetseng go se dira ke go tsena ka mafaratlhatlha mme a batlisise ka naga eo ya batlang go ya ko go yone, sa bobedi tshwanetse a itse gore ke di tlhokagalo dife tse a di tlhokang gore a ka palama sefofane.

Rata bese ka pelo ya ka yotlhe ka gonne e tlhwatlhwa tlase ebile e bonolo gore o ka kopana le yone ebile ya go isa ko o batlang teng.

Matlhotlhapelo ao a e leng gore ke kopana le one mo tikologong e ke dulang mo go yone ke gore ga go sa tlholo go na le dibese tseo e leng gore batho ba letleletswe go di palama.

Motho o tshwanetse go nna le lekwalo-itshupo la go kgweetsa la dibese go netefatsa gore o tshwanetse ebile o letlelesegile go ka kgoeletsa batho.

Go na le seteraeke, batho ba ba yang kwa tirong ba amega thata ka gonne ditsela di a tswalwa.

Ka gonne ke a itse gore bese e tlhwatlhwa-tlase, nka ema fela ka dinao mme ke a itshokela go ema ka dinao.

Ke dinako di le dintsi tse nkileng ke a siiwa ke bese mo go tsone, mme ka patelesega gore ke palame tekisi.

Ee, nkile gwa nna le ditshupetso tsa dibese mme maitemogelo a nkileng ke a kopana le o ne ke gore batho ba ne ba le mo mathateng ka gonne re ne re itshepisitse dibese.

Ka gonne go nale ditsela tse eleng gore di kgakala ebile ditsela tsa teng di di tshesane, ga di a phuthuloga gore dibese di ka feta mo go tsone.

Ga e n'ame go le go kalo ka gonne e santsane e le tlhwatlhwa e kwa tlase ga o e bapisa le ditekesi.

Ke ne ke ka efa lesome le felletse fela jalo.

Seo se utlwisa botlhoko thata ka gonne ikonomi ya rona mo Aforika Borwa e kwa godimo ebile dibese ke tsone tse eleng gore di ne di re thusa ka ditlhwatlhwa tseo tse di ko tlase.

Nnyaa ka gonne ke sekgala se se telele thata.

Ke matshwao a leng mantsi ao a ke a itseng a batsamai ka dinao mo tseleng.

Dikotsi tse e leng gore di ka tlhagelela motho yo o tsamayang ka maoto fa a ya kwa tirong, ke fa a thulwa ke koloi.

Dipoelo tsa go dirisa baesekele ke gore di fokotsa go dirisa madi a e leng gore o tla be o a dirisa go palama tsatsi le letsatsi go ya tirong.

Dipone tsa mmila di botlhokwa thata ka gonne di lebisa bakgweetsi ba dikoloi le go afosa gore ba seke ba dira kotsi.

e nna metsi thata ebile e dira gore bakgweetsi ba palelwe ke go kgweetsa sentle mme ba feleletsa ba ba pallwa ke go laola dikoloi tsa bone.

Bokebekwa bo bontsi thata ebile bao ba ba tsamayang ka dinao ke bone ba e leng gore ba itemogela mathata a bokebekwa mo ditseleng.

Ka gonne ba itse gore ke mebila e leng gore e dula e na le dikoloi tse dintsi tse di fetang mme motho a ka fiwa tetla ya go palama mme a seka a duela.

Ka gonne motho a ka tsena kwa tirong a lapile thata ebile a le metsi ke mofufutso.

Mosola wa baesekele ke go thusa gore motho a dule a itekanetse, a nne le maatla ebile a ikutlwe sentle mo mmeleng.

Ba ka tsena kwa tirong diaparo tsa bone di le metsi thata.

Kutlwisa botlhoko mme nka dira seo gore e nne thotloetso yaka gore ke dire ka thata ke kgone gore le nna ke kgone go ithekela sepalangwa.

Ke go lemosa bakgweetsi ba dikoloi go lemoga batho ba ba tsamayang ka dinao.

Eo ke selo se se busula ebile se se utlwisang botlhoko ka gonne re le batho gare tshwane ebile ga re lekane. Bangwe ke ba humanegi mme ga ba kgone gore ba ka reka dikoloi. Dibaesekele tseo di ba thusa gore ba fitlhe ko ba batlang go ya teng.